Dilo tse di kgoreletsang bašwa go nna le seabe mo metshamekong ke go tlhoka mabala a metshameko, tlhokego ya didiriswa, tlhokego ya batsamaisi ba ba rutegileng. Re ka rarabolola mathata ka go aga mabala a mantle, go kopa madi a go ba rekelwa dilo tsa metshameko le go batla motsamaisi wa metshameko o o rutegileng.

Ka malatsi a boikhutso ke rata go tshameka kgwele ya dinao le ditsala tsa me.

Ke rata motshameko wa diketo, diketo ke motshameko wa setso o tshamekiwang ka majwe a le somepedi le mokoro o le mongwe. Melao ya go akaretsa motshameko, ba ba tshamekang ba arogana ka ditlhopha tse pedi, ba latlhela majwe a diketo ka go dikologa mokoro, ba ba latlhelang mantswe a diketo ka go dikologa mokoro ba fenya.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka motshameko wa mo inthaneteng gonne go sena internet e e potlakileng, go sena di diriswa tsa internet-e jaaka di-computer-ra metshameko e bonolo go ka e fitlhela ke hang man, quiz , candy crush le .

Didiriswa ga di diritibatsi tseno tsa go oketsa bokgoni go ama boikanyego mo motshamekong, go senya teka-tekano mo motshamekong, go oketsa di magareng ga batshameki, go senyetsa metshameko boikanyo le boitshoko. Go dira melao e thibelang tiriso ya diritibatsi, go dira diteko tsa go lemoga tiriso ya diritibatsi le go ruta batshameki ka dikotsi tsa diritibatsi mo metshamekong.

Motshameko ke motshameko wa morabaraba ke o rutilwe ke mmamogolo wa me. Motshameko o tshamekiwa jang, batshameki ba aroganngwa ka ditlhopha tse pedi ba leba babedi kgotsa ba le bane mo setlhopheng, ba dira mola o o na le le mabokoso a le mararo bongwe a bidiwang ba latlhela majwe a bidiwang mo dintlheng tsa mola, ba ba latlhelang sentle mo godimo ga mola ba fenya. Motshameko o o ruta go akanya ka pele go dira maano le go tshameka ka teka-tekano.

Go netefatsa gore bašwa botlhe ba na le didiriswa tse di lekaneng kgotsa , go netefatsa gore batsamaisi ba kgona go thusa bašwa ba ba tswang mo maemong a a farologaneng, go netefatsa gore bašwa ba itumela ka metshameko e fapaneng jaaka motshameko wa setso le metshameko ya mmele le ya dikakanyo.

Dithuto tsa go ikatisa mo mmeleng kwa dikolong di dira gore bana ba nne le mmele o itekanetseng le o nonneng, go dira bana ba nne le ditiragalo tse di molemo mo botshelong, go akaretsa bana botlhe go sa kgathalesege gore o na le bokgoni le gore o tswa kae.

Metshameko ya boditšhabatšhaba fa e tshwarela mo Aforika Borwa e rotloetsa bašwa ka tsela tse di latelang, e ba thusa go nna le botsogo jo bo molemo le go ikatisa, go dirisana le batho le go nna boikgapo, e ba thusa le go nna le ditsala le go itumela e ba rotloetsa gonne ba ile go bona batho ba ba ntsi.